I-philosophy engingayifaka ukuthi sonke singabantu, siyindlu eyodwa kumele sibambisane, singalahlani ngoba phela ubuntu lobu osubenzayo ekugcineni kosuku kumele sibumbane, sibambane ngezandla.

Ibaluleke kakhulu impahla egqokwa kumemulo ngoba impahla ngawo, ngayodwa ngayodwa iyakhuluma, ikhuluma into ebalulekile futhi ngendlela osuke uyigqoke ngayo nangendlela esuke iklanywe ngayo.

Into engingayenza ngingamema zonke izintombi zase sigodini ukuthi zize zizogida lapha ekhaya, zibungaze usuku la nangu phela untombazane encane le esuke izothomba utshwala besiZulu.

Amakhono ajwayele ukufundiswa ukuthi intombazane iziphatha kanjani nanokuthi emendweni iziphatha kanjani nanokuthi njengoba isizoba umfazi phela kumele iziphathe kanjani nangokuthi ikhaya liphathwa kanjani.

Yebo, kumele bezibophezele ngoba phela amasiko akithi lawa abawavezayo, kumele beveze yonke into njengoba injalo bengaveli beshiyele kanjalo.

Amakhono abawafunda ukuthi umuntu wesifazane uziphatha kanjani ekhaya kanye nasemphakathini. Wona-ke umphakathi-ke wayesisekela ngokuthi wavele washaya izandla ngenkathi beyizwa lemfundiso le.

Into engike ngayibona e-America ukuthi bona benza into abayibiza ngokuthi sweet sixteen, lapha basuke benikezana khona ngezimpahla zikanokusho, kunikezwa yena lo muntu lona osuke ethomba. Kanti lapho kwaZulu hhayi, siqhakambisa khona ubuntu, umoya wobuntu nanokuthi asinayo, asikhathalele ukuthi imali unayo noma awunayo yini.

Ikhono engalifunda inhlonipho kanye nokuhlonipha umhlaba ngoba phela lapha emhlabeni siyadingana.

Ngingabahlalisa phansi bobabili ngixoxe nabo, sithole isixazululo esizobajabulisa bobabili la bantu laba abasuke bexabene.

Indlela akangazihlanganisa ngazo lezi nto zombili ukuthi ngaphansi egqoke ingubo emhlophe yesilungu, ngaphezulu mesefaka ubuhlalo lobu besintu.

Indlela abanganyusa ngakho ukuzethemba ukuthi betshelwe mayelana ngemvelaphi yabo kanye namaqhawe ayekhona kulowo muzi lowo.

Inzuzo ukuthi uthola ukudla okusheshayo, awulokhu ulinde isikhathi eside kanye nokuthi ugcine usufunda nangenye indlela yokwenza ukudla, njengokuthi ungaqoba amazambane uzenzele ama-fried.

EmaXhoseni abafana bayiswa ezintabeni beyosoka kanti e-America abafana bathengelwa izimoto uma kwenziwa i-sweet sixteen. Umehluko engiwubonayo lana ukuthi emaXhoseni kufundiswa khona ukuqina njengendoda kanti le phesheya kuqhakangiswa imali phambili.

Into esiyenzayo thina ekhaya ukuthi sibiza izinsizwa zikuhlabele ingoma-ke osuke uyithanda usasemhlabeni, ugqoke izimpahla ezimnyama noma sibize inkonzo mowukuthi kunengoma oyithandayo, inkonzo isizokuculela-ke izingoma ezikuthandayo ukuze siqhakambise kahle igama lakho, sikukhumbule kahle ngendlela owawujabule ngayo, izinto ezazikujabulisa njengazo izingoma lezi ubuyithanda.

Into engithemba ukuyidlulisa kulensizwa ukuthi njengamanje usuzoba yindoda kumele uqine, ekhaya babheke wena, umhlaba ayahlonishwa.

Angeke kusahamba kahle ngoba phela la mantombazane uma engasathonjwa azohanjelwa isimilo, ngeke esaba abafazi abaqotho abazokwazi ukubamba umuzi, kumele nje .

Sidlo sesintu engasipheka nogogo wami inhloko, yilapho-ke engabona khona ukuthi uma ufuna ukuthi ibe mnandi kakhulu kuzomele uyiwashisise, ukungayincengi nje ungayirobhi, uyifake amanzi uyiwashe ngempela ukuze ingabi nayo inhlabathi futhi ukuze ithambe.

Amakhono abalulekile asuke enikezwa laphana ukuthi umhlaba uyahlonishwa kanye nanokuthi uma uyintombazane uziphatha kanjani nanokuthi abantu baphathwa kanjani.

Kumele umphakathi uqhakambise ukudla kwala e-South Africa ngoba yikho okukwazi ukunyusa inani lala, umnotho wethu ukwazi ukukhuphuka kanti lokho kwaphesheya akuyingenisi imali kunalokho kuyayikhipha nje kuphela.

Lo wentombazane ngingamesekela ngokuthi akaqine engalilahli ithemba, engakhohlwa ukuthi umhlaba uyahlonishwa, ebahloniphe nabantu.

Umdanso wamaZulu ziningi izindlela oveza ngazo umlando namagugu akwaZulu njengokuthi indlela ohlaba ngalo phansi unyawo kuyakwazi ukuveza lokhu ukuthi unamandla angakanani nanokuthi uyakwazi ukuyibamba impi.

Engiyibonile ukuthi omakhelwane bayakwazi ukubambisana njengokuthi kuze kuse abantu kulokhe bebhizi bephikisana laphana nalaphana kubanjiswana, kungaswelwe lutho. Nabo-ke abanye bazofika bephethe isipheko, into abayibiza ngesipheko, basuke bephethe odrink-i, noma yini ephuma enhlizweni yakho. Abanye bayakwazi-ke ukukubambisa-ke bekuklinise igceke, hhayi khona ubumbano lusuke lukhona nje luningi mekuthuwa kubanjiswene khona into ewumcimbi kanje esuke yenziwe endaweni.